E kgona go rulaganya le go fetisa dithoto ka bonako, e kgona gape le go fepa borai jwa tsamaiso ya dithoto, gape ebile e na le seabe se segolo mo tshegetsong ya ikonomi ya naga ya rona.

Ke ka ntlha ya gore ke lefelo le le dulang le na le batho ba bantsi. Mme tšhono ya bosenyi kgotsa borukgutlhi e ko tlase, mme gape ke lefelo le e leng goreng le dula le na le mapodisi kgotsa batlhokomedi ba motse ba ba lwantshang borukgutlhi kgotsa bosenyi mo motseng.

Go dirisa sefofane go fetotse matshelo a rona thata ka gonne ga re sa tlhole re kgona go dirisa dikoloi kgotsa di-taxi go tsamaya sekgala se se leele. Mme tse e leng goreng go le gantsi di 'itlhela di tsenya matshelo a rona mo kotsing jaaka ka go tlhola dikotsi tsa ditsela jalo jalo. Mme sefofane ga e se gantsi o ka fitlhela se bone kotsi ko godimo kgotsa o goroga morago ga sebaka ko o yang teng.

Fa diterene di tletse, bapalami ba tsaya nako go goroga ko meberekong kgotsa go fitlha ko ba yang teng ka gonne terena e tsaya lobaka lo lo leele. Ebile gape go tlala phetelela go ka baka go senyega ga di-infrastructure tsa batho.

Fa go ne go ka nna le baeng mo lefelong laka, ke ne ke tla ba isa ko dikagong tsa setso gore ba ye go bona mefuta ya ditso e farologaneng le meaparo ya tsone. Mme bontsi ba ne ba tla dirisa kara ya ditonki kgotsa ya dipitse fa ba bangwe ba dirisa ditekesi.

Fa kgwebo e oketsegang, ditlhotlhwa di be di theoga le gore gape batho ba kgone go bona diphatlatiro.

E baka tiego e e ko godimo ka gonne ba ile go ema sebaka ga ne ba sa ntse ba emetse gore batho ba duele le bone ba tle ba kgone go duela gape e baka tlhokego ya thekenoloji ya tshedimosetso.

Ga o tsamaya sebaka se se leele ka koloi o tshwanetse go rulaganya koloi ya gago sa ntlha, o shebe gore a e siame go ka tsamaya leeto le lotelele, a metsi di oli gotlhe ditaere di siame. Mme gape o tshwanetse go akanya le gore ga o a tshwanela go tlola melao le di tsela yaka go kgweetsa koloi o itshietse kgotsa o kgweetsa o otsela gore o seke wa baka ditsela mo tseleng.

Ya go fitlhela mebila e dutla kgotsa e tlwetse metsi mme ditopo le tsone di tletse metsi, ditsela di sa tsamaye di heleletsa di tsenya matshelo a batho mo kotsing ka gore o fitlhela nako e nngwe motho a go rerelwa a ba a robega kgotsa a utlwa botlhoko go le gongwe mo mmeleng.

Ga go na le seteraeke go kotsi thata gore batho ba ye tirong ka gore ba ka nna ba tsamaya mo mebileng e e sa sireletsegang, mo e leng gore mo go yone go tla bo go lela dithunya, di-rubber bullet-e ebile ba ba kganelela le go ya tirong mme ba ba feleletse ba ba go gobaditse.

Ga e le gore dibese di a emisiwa, nka utlwa botlhoko thata ka gore ke sone sepalangwa se e leng gore ke a se tshepa mo tseleng gore se bolokesegile ebile se kgone le go tsamaya sentle, selaolesega. Mme ke a go tshwanela ke go dirisa ditekesi kgotsa go tsamaya ka maoto go ya tirong 'tsatsi le letsatsi, go tsoga go sa le nako mo mosong gore ke kgone go fitlha ka nako ko tirong.

Selo se se botlhokwa se o tshwanetseng go ka sekolo mo sejaneng ke gore o shebe gore a mabili a tletse, a koloi mo tseleng, a metsi a siame a na le di oli, a mme lekwalo la tsela lone le itekanetse gore o ka tsena mo tseleng.

Mathata a batho ba kopanang le o ne thata ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ke gore ba palelwe ke go kgweetsa mo pharakanong, kgotsa nako e nngwe o fitlhela motho a ise a tshwarelele melao ya tsela sentle mme a feleletse a dirile phoso mo tseleng.

Go rulaganyetsa loeto lo lelele go ka go thusa thata ka gore o bankanyetse tsela pele ga o ka tsamaya jaaka go tsamaya mo tseleng e leng goreng ga e sekgala se leele, kgotsa tsela e o ka e dirisang go tsena ka bonako. Go tshela lookwane le le tletseng seo se ba se bitsang full tank-e mme le go tsamaya sentle o kgweetsa o shebile nako.

Dikotsi tse di ka tlhagelelang motho yo o tsamayang ka maoto ga a ya tirong ke dikotsi tsa gore a bone dirukutlhi tse di ka mokgototsang, kgotsa dirukutlhi tse di batlang go mo tseela ditšhelete, kgotsa go le gantsi ba ba tsamaya mo thoko ga tsela ke ba ba ka tlhagelwang ke mathata a dikoloi tse di fapogang mo tseleng mme di a ba thusa. Mme ke nagana gore puso kgotsa ka babereki ko mebereko le manager-ra wa bone gore a ba direle dikoloi tse di tla ba tsayang gotswa ko mmerekong go ba isa ko metseng ya bone le go tswa ko metseng go ya tirong.